Lezi ndlela zisiza kakhulu ngoba ukudla kuthatha isikhathi ukuthi konakale. Njengoba kushisa kanjena ilanga, ukudla kusheshe kumosheka kodwa uma kusethinini kanye neqhwa, kuhlala isikhathi eside.

Ubaba uMthembu uzodinga ihhoko lezinkukhu, lapho izinkukhu zizohlala khona. Uzodinga ukudla kwezinkukhu khona izinkukhu zizokwazi ukudla. Uzodinga lapho azofakela khona izinkukhu amanzi, ukuze zizokwazi ukuphuza.

Nginganikela kulokhu ngokwenza ucwaningo olugcwele ngezolimu khona ngizokwazi ukuthi ukuphi okumele sikwenze, ukuphi okuyingozi, nokuphi okungamele sikwenze. Lokhu bese ngikukhuluma nalabo engisebenzisana nabo, sibonisane. Nami futhi ngingazuza kakhulu ngokubalalela ezintweni engingazazi ukuzenza. Yilapho khona engizofunda kangcono kubona.

Uma nginganikezwa ithuba lokusebenza epulazini, ngingathanda ukusebenza ngemfuyo, izinkukhu noma izinkomo. Ikakhulukazi izinkomo, ukuthi ngizokwazi ukufunda ukusenga ubisi enkomeni ngoba izitshalo ngiyazi kabanzi ngazo. Yingakho ngikhetha imfuyo ngizokwazi ukufunda ukusenga nokulusa.

Inzuzo yokudla okufakwe ethini ukuthi kuthatha isikhathi ukumoshakala, kodwa ingozi yakhona ukuthi uma udla loku kudla, ungabhekanga usuku lwakhona ukuthi seliphelile, ungagula uze ufike esibhedlela ngokudla loku kudla okusethini osekudlulelwe yisikhathi. Ukudla okumkhiqizo okusha, kunenzuzo ngoba kuyashesha ukuvuthwa uma upheka, kodwa ubungozi bakhona ukuthi kuyashesha ukumoshakala. Kakhulu uma kushisa.

Izinyathelo engazithatha ukuthi ngiqinisekise ukuthi ihhoko lezi nkukhu lihlala lihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Nokuthi izinkukhu zami zondleke, futhi ziphuze namanzi ngendlela efanele, ukuze zingaguli ziphathwe umkhuhlane wezinyoni noma uphenyane.

Izinselela ezihlobene nesimo sezulu engizilindele ukuthi kushise. Uma kushisa, sekushisa ngokweqile okuyimbangela ukuthi sizithole sesigula. Okunye futhi engikulindele ukuthi kunethe, kodwa uma kunetha sekunetha ngokweqile kumosheka imizi yabantu, nezitshalo ziyamosheka, ngendaba yemvula eningi.

Izingqinamba engabhekana nazo uma ezofuya izinkukhu edolobheni, ukuthi engantshontshelwa zona, noma engathengelwa zihlale zilapho kungathengwa ngoba abantu edolobheni kakhulu bathenga ezitolo eziphakeme kunokuthenga emuntwini odayisa emgwaqeni.

Izinzuzo zokusebenzisa i-superwash wool ukuthi ibushelelezi, iwasheka kalula, futhi iyakhazimula.

Izikhukhula zinomthelela omubi emasimini nasezitshalweni ngoba uma kunezikhukhula, izitshalo zonke ziyafa. Ngenxa yamanzi amaningi, ziyaphuma emasimini lezo zitshalo zihamba namanzi. Yingakho izikhukhula zingalungile. Zimosha imfuyo nezitshalo.

Ingaba nezici ezithuthukisa isivuno sezitshalo ngokuthi zikhule ngokushesha, futhi lezo zitshalo zibe nomsoco omuningi.

Lana ngakithi kutshalwa utamatisi, amazambane, ithanga, iklabishi nesipinashi.

Izinselele nezingane ezibhekana nazo ukuthi, zingakwazi ukuthi ziye esikoleni. Kodwa uma zikwazi ukuthi ziye esikoleni zizokhula ngendlela efana neyezinye izingane futhi zona zizofunda okuningi okusho ukuthi zizobe zikwazi ukwenza okuningi ezinye izingane ezingakwazi ukukwenza. Ngoba zizobe zifunde okukhulu emapulazini ngokulima.